O tlameha ho etsa bonnete ba hore, dihlahiswa tsa hao di ba na le dintlha tse nepahetseng. Dintlha tse nepahetseng, le hore dihlahiswa tsa hao, di na le mabitso, di na le dintlha tso tsohle tse hlokahalang ho tsona, hore ba tle ba tsebe ho bala ho be bonojana ho thola dintlha.

Monghadi, ne ke kopa o nkadime dipere tsena tsa hao etswe, ke nako ke di bona di ntse di ituletse. Jwale ke re ke na le lebaka la tsona, mpa re tla buisana hore re tla sebetsa jwang nna le wena ho lefeng. Hobane ho na le moo ke di ba tletseng teng, hore ke lo fatafata ho ho nyanenyana bakeng sa tjhelete. E be hee, re tla bua ha ke se ke kgutla hore ke tsamaile jwang, le di kgutlise kapo ke bone hore ke tla qetelletse ke di rekile na ho wena, hobane jwale e se le makgetlo ke di bona di ntse di ituletse feela.

Eya ntate, ke ile ka bona poster-ra ha ke ne ke feta. Ke re ke o letsetse, ke bone di-number tsena monana ke reke o letsetse mohaleng ona wa hao, ke tlo hloka ho reka terekere, e le ho ho thusa ho fula mane. Ke batla ho jala dijalo, ke sa tlo thola polasi. Jwale ke sa qala polasing ya ka, so ke bona dintlha ke tsenana empa ke tlo hloka terekere enana e jephajephang enana hore ke tlo kgona ho jala dijalo tsena tsa ka. Ke yona trekere e tla ba bohlokwa for nna. Jwale ke re ke tla o, re tla kopana re kgone ho bua tseo tsohle mahlong.

Ntho eo e ne e tlameha hore e etsuwe ke hore bona batho bao ba dulang moo ha e be ho na le batho ba dulang moo. Hore ho be bobebe, o tlo tlameha hore o hire bona batho bao ba dulang moo, o ba etsetse mosebetsi jwalo ka ho lema. Hobane etsetse mosebetsi jwalo ka ho lema le di le ho hira diphoofolo, ke ho batlela batho ba bang mesebetsi le hore ha ba ntse ba dutse moo, ba seke ba nahana le ho o senyetsa, ho tla ba bobebe jwang. Le hore o ba tlose moo, o tlo baka moferefere. Ho bohlokwa ke hore, o ba etsetse mosebetsi moo, and then o ba hire dintho di tswele pele.

Dijalo tse tummeng ke meroho, e bohlokwa maphelong a batho. E lwantsha mefuta ya mafu mona mmeleng le dikokwanahloko tse teng. ke di-beetroot-i, ha o tshwarwa ke mafu e kareng a di-low blood tjenana, e bohlokwa, e bohlokwa hore o nnonno o e je. Re ba ne le diapole, re ba ne le di-lemon-e, lamune haholoholo e lwantshana le mafu ekareng a ho kgohlela lefuba, re bane le le di eiye, re ba ne le di di le meroho enana e meng man ya fatshe ena. Yona e bohlokwa hore e tsamaisa le papa, e tsamaisa le papa.

Terata, terata ke e ntjhafatsa ha ke bona fela hore ho wa hlokahala hore ke e ntjhafatse. Ka kgolwa selemong ke tla e ntjhafatsa habedi. Hona ha ke bona hore le teng maemo a teng a jwang. Hape ke thibela hore di di diphoofolo, di ske di ya kena ka jareteng le hore le ha ke na le diphoofolo, diphoofolo di seke di ya tswela kantle. Ke hore ho hlweke le ka moo jareteng.

Tshebedisano mmoho bakeng sa ho fitlha hoseng le ho tjhaisa. Ke hona hoo ho ba tshwarang hampe. Ke ile ka ba jwetsa nako ya ho fitlha, le nako ya ho tjhaisa, ke hona ho ba tshwarang hampe. Hobane ke makgetlo ba sa fihle ka nako e nepahetseng, ho kena mosebetsing. Le ho tsamaya, ke makgetlo ke ba kgalemela ho tsamaya ka nako e ba sa tlamehang ho tsamaya ka yona.

Melemo ya kgwebo ke hore re tlo thusa batho ho thola mesebetsi, le ho atisa dijalo hore re kgone ho ho, ho, ho, ho fana le ho atisa dimmarakeng hore batho ba kgone ho ba na le dijo e leng nako ena ya mariha. Nako e sokodisang haholo, le nakong enana moo ho se nang dijo teng. Ke hona hoo ke bonang ho le bohlokwa hore re iqalle tsona fatshe. Di ye di-market-eng, kapo re iqalle tsona, mme re di rekise hona moo kapo re di rekise ka marangrang a fapaneng. Ke hona hoo ho bohlokwa ke bonang ho tla re thusa.

Ke ne ke maketse haholo ha ke ne ke bona lebese la pudi, hore ke ne ke sa nahanele hore pudi e na le lebese. Ke ne ke maketse hoo ke ileng kore ka ferekana, ka ba ka ferekana kore ke sa tsebe le hore ke reng. he, ke qetelletse se bile ke thabile, ke ne ke nahana ke kgomo feela e nang le lebese, mme ke sa tsebe hore pudi le yona e na le lebese. Mara mabese a teng a fapafapane, ho ya ka ditatso tsa teng.

Ntho ya pele ya ho hira motho, ke mohira le CV ya hae, ha mmoho a latele ka interview, le ho sheba hore na o na le mangolo a nepahetseng ho tla sebetsa. Ka post-e eo o e ntshitseng, e ya mo lokela na? Hore motho ho tlo be bobebe, a tsebe mosebetsi wa hae le hore a tsebe hore o tlo etsang moo. Ho tshwanakana le ha a kile a ba na le di-experience kapa ha a kile a bala ka yona ntho eo, ho tla ba bobebe hakalonyana, hore le ha re mo fa ho ikwetlisa honana, ba reng ke training, ho tlo ba bobebe.